Di ama ka tsela ya gore fa o kopa kopo ya sekoloto dibanka di sekaseka hisitori ya gago mme di a dira tshweetso ka go go neela madi fa di bona gore hisitori ya gago ke e ntseng sentle mme di bona gore o kgona go patala sentle ka nako. Fa o sa patele kgotsa o sa duele sentle ka nako, seo se tlile go dira gore dibanka di seka tsa go neela sekoloto. Dilo tse o ka di dirang gore o tokafatse boemo jwa gago ke gore o duele dikoloto dingwe le dingwe tse o nang le tsona gore leina la gago le nne sentle mme fa o dira dikopo tsa madi o kgone go newa madi ka bonako.

Diphoso tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke tsa gore o tseye karata ya sekoloto ya di-interest tse di kwa godimo kgotsa dinamane gonne fa o newa karata ya dinamane tse di kwa godimo o ka iphitlhela o sa kgone go duela mme gape o tshwanetse go efoga go dirisa karata fa go sa tlhokagaleng teng, o tshwanetse go nna le kelotlhoko fa o dirisa madi a gago mme o ka tlhomamisa kopo ya gago gore e tsamaye sentle ka go neelana le banka dikopo tse tsotlhe le tseo di tlhokagalang e leng tsona ditokomane tseo ba di tlhokang go ka go batlisisa gore a ba ka go neela madi a maleba na?

Go botlhokwa go tlhaloganya melaotheo, go tila dikakanyo tse di sa lebelelwang, go itse ditshenyegelo tse di ka nnang teng, thulaganyo ya madi, go thusa go rulaganya ditshenyegelo le ditefo e ka nna gona dituelo, go sireletsa ditshwanelo tsa gago itse se banka e ka se dirang le se e sa kgoneng go se dira, go dira tshweetso e e botlhale go go thusa go bapisa dikarata le go tsaya e e siameng. Go tila kgwebo e e fetang mo go tlwaelegileng, go se itse ditlhwatlhwa le sekala go ka bakela kgwebo e e sa siameng ka jalo go botlhokwa thata go buisa le go latela melaotheo ya gago ya karata ya sekoloto go na le go e tsaya fela o sa e tlhaloganye gonne fa nako e ntse e tsamaya o ka makalela dilo di le dintsi tseo di tla beng di direga.